Vana va tlanga mitlangu yo fana na ncuva va tlanga timhaka ta ta ntambu leyo leyo ku tlulatlula hi ntambu swin'wani a ku ri xitumbelelana a hi tumbelela vanghana va hina ya ndhawu leti va ka va nga swi koti ku va hi kuma.

Hawa ni vona leswaku mhaka ya tidyondzo yi fanele yi va emahlweni ka swi ka timhaka ta mitlangu hikuva xikolo hi xona xi nga ta ku yisa emahlweni ku fikelela la lavaka fikelelaka kona hikuva a hi hinkwenu lava yi lavaka ku hi endla timhaka ta mundzuku ta hina or yi va na ntirho hi timhaka ta mitlangu if loko munhu a lava ku humelela eka timakeni ta ku ta mutlangi a nga swi endla hi nkarhi wun'wani na wun'wani hikuva swona a swi yimeli ku fana na swikolo swona a swi lava nkarhi wa wena handle ka nkarhi wa xikolo.

Mitlangu leyi kotaka ku pfuna vanhu va twisisa minxaka ya vanhu leyi nga kona eka misava hinkwayo or vanhu va va matiko yo hambanahambana naswona swi endla leswaku ku tshembeka ka vanhu vo hambanahambana va va matiko lama yi va yi ma va ma va ma va ka xiyimo xa le henhla naswona hi kota ku twisisa leswaku mitlangu ya muxaka lowu wu yime hi ndlela ya ya so.

Ntlangu lowu mina ndzi wu tsakelaka i ntlangu wa bolo hikuva ndza kota ku tlanga ni vanhu van'wana vo tala swinene naswona leswi vangaka ku hi va na ku tshemba eka vanhu hi hikuva hi kha hi tlanga hi tele as vanhu van'we naswona ku hambanisa na na mitlangu yin'wani i ku ndzi kha ndzi vona hi vanhu vo tala leswi nyikaka matimba na mina swi ndzi titwa kahle ndzi mina ni leswi swi endlaka leswi swi endlaka ku ndzi va ndzi tshemba eka mina ni vanhu lava ni vanhu lava tlangaka na vona.

Hawa a ndzi tshama ndzi vona minongonoko ya mitlangu leswi loko swo va kona swi nga pfuna ku vanhu lava nga na titalenta to tala va kota ku ti humelerisa va kota ku kula hi xivona va komba vanhu swa ku talenta ya vona yinjhani naswona va nga va pfuna hi ndlela yihi ku endla leswi endla leswaku vatswari va vona ni vona va titwa va ri kahle ni ndhawu leyi va humaka eka yona va tsaka hi leswi va va swi endlaka hikuva va ta va va yimelele vona hi leswi va swi endlaka.

Ndzi nga katsa mitlangu leyi engetelekeke leswi swi vula leswaku vanhu lava nga na tingana va ta kota ku va va va tikuma va ri na vanhu vo tala va tlanga mitlangu yo karhi ni nyika xikombiso swo fana na bolo leswi swi ta endla ku ku va na ku tshemba lebyi byi endlekaka ni ku tsaka ni ku titwa kahle leswi va swi endlaka hikuva swi ta endla ku ku va na ku tshemba eka vanhu lava a tlangaka na vona.

Hawa maendlelo lama a ma kahle hikuva munhu hi xiyena swi lava a huma a kota ku ku kuma masana a kota ku na yena a ti tirha a tirha muzimba wa yena ni ku kombisa ku a tsutsuma ku a or a bela hi moya leswi nga ta ku pfuna ku aka miri wa yena naswona a kota ku a va na vanhu na va na vanhu tlhelo ka yena ku a kota ku vulavula na vona hikuva leswi swi endla leswaku hi nga khomi hi tingana loko u tikuma u ri ka tindhawu to to va na vanhu vo tala so maendlelo lama a ma kahle hikuva swi ta endla leswaku wena i chava vanhu niswona i nga ha i nga ha koti ku yi tshemba ni vanhu lava i hlanganeke na vona or vanhu lava i kuleke na vona laha u nga ta tikuma kona.

Mali leyi yi nga tirhisiwa ku aka switirhisiwa ni swiphemu swa swa mitlangu yo hambanahambana mitlangu leyi faneleke yi fanele yi rhangisiwa emahlweni i mitlangu ya bolo hikuva eka mitlangu ya bolo a swi a swi hluphi ku tikuma i ri ka tindhawu letikulu leti nga ta kota ku xiphemu lexi xi kota ku endla mali leyi nga ta vuyisiwa i nga ta vuyerisiwa ka leyi nga nyikiweke ku aka swiphemu swa swa mitlangu leswi swi kota ku khipha vantshwa vo tala va va va xinuna ni vaxisati hi nkarhi wu hi nkarhi wun'we eswitarateni hi swi endla leswaku va nga endli swilo swo biha swo fana ni ku endla timhaka leti va fanele va nga ti endleki ni ku yiva eka tiyindlu ta vanhu.

Ku va ni ntirho wa le tlhelo swi endla leswaku i dyondzo ku lawula mali hi ndlela leyi faneleke naswona i kota ku endla swiboho leswi hisekaka hi nkarhi lowu faneleke leswi swi kota ku swi ku aka ka miehleketo ku tisa tinhlamulo eka swiyimo leswi tikhampani to tala ti hlanganeke na swona leswi nga ta kona ku aka rixaka lerinene ni vanhu van'wana.

Mitlangu eka tiselufoni yi aka ku tshemba eka vana ngopfungopfu hi ku tirhisana eka mitlangu leyi va yi tlangaka naswona yi endla leswaku va kota ku fikelela vanhu vo tala va kota ku aka vuxaka na vona hi ndlela leyi yo hambanahambana.

ka mindhavuko exikarhi ka vafumi na valawuri va matiko ya le handle swin'wana i mitlangu ya mindhavuko ya swa vu ti .

swa mitlangu ya matiko ya misava swi nga pfuneta ngopfu ku hlawula ku avana kumbe ku ku twa ka ku twana ka vanhu va matiko yo hambanahambana va le handle. Leswi ku ku twisisa ka midhavuko ya swivangelo swa matiko yo hambanahambana.

ya ti ya ya tiolori yi fika eka vanhu hi ku hatlisa hi ku ringana naswona yi nga pfuneta eka swilo swa nkoka swa vutomi ni ku enerisa vutomi bya vanhu leswi endlaka ku va kota ku pfumela swiphiqo swa vutomi.

Swi va khumba hi ndlela ya kahle hikuva loko va tinghenisa eka timhaka ta mitlangu swi va pfuna leswaku vona va tivonela eka rihanyo ra vona i timhaka ta kahle hikuva loko va kha va endla swa mitlangu vona va tiyisa miri wa vona va pfuna va leswi nga ta va pfuna ku va heta va kota ku hleketa kahle eka leswi va hleketaka swona ku va endla swiboho swa kahle hi vutihlamuleri.

Tirhisa nkarhi wo ku wo wisa na ku ti ha na ku tihanyisa. Swin'wana i ku xiboho xo antswa.

Ndza ku nghenela mitlangu ya bolo hikuva yi ta ndzi pfuna ngopfu ku ya evuton'wini. Leswi nga endla ku ri ndzi endla ku ku ti ku tihanyisa emasikwini hinkwawo swo fana na ku dyondza xikolo loko ndzi tlanga bolo ndzi nga kota ku fikelela xiyimo lexi xi ka xi nga xi nga fikeleriweke hi mitlangu yin'wanyana yo fana na vo netball laha ndzi nga ta kota ku thoriwa eka matiko handle. Ndzi kota ku tihanyisa na mina ndzi ri munhu ndzi endla mali ya mina.

Loko ndzi kha ndzi tlanga ntlangu wun'wana ndzi kha ndzi nga ri kahle swi ta ndzi pfuna leswaku swi pfuneta masocha ya mina ku lwisana na xi mavabyi lama nga na wona ku ndzi kota ku ndzi hanya. Ndzi kota ku vona masiku man'wanyana handle ka loko ndzi nga endli nchumu ndzi tshamile loko ndzi nga endli nchumu ndzi endla ku masocha ya mina ya miri ma nga tiyi naswona ta kota ku ndzi nga ha hanyi kahle ndzi ndzi ndzi swi tweke.

A nga navetisa bindzu ra yena etindhawini to fana na na na kusuhi na swikolo laha ku nga na va vana va xikolo ngopfu ngopfungopfu vantshwa lava va lavaka ku tinghenelela eka timhaka ta ka swilo swo fana na yoga laha va lavaka wa vona wu va wu sasekile ku fana na munhu loyi a yeke a gym. Swin'wana i ku a ya navetisa a laha ku nga na switolo swo tala hikuva ka ndhawu leti na vanhu vo tala lava hundzaka ha kona laha va nga ta vona swinavetiso swa yena kutani va n'wi va n'wi va nghenelela ntlangu wa yena.

Swi na nkoka yo aka ku tshembana na ku va na vuxaka lebyinene emugangeni.

swa mitlangu ya matiko ya misava swi khumba swinene miganga ya laha kaya eka ntshamisano. Leswi swi nga hi pfuna ku ku aka vuxaka lebyi byi byi hi tsakisaka exikarhi ka vanhu ni ku lebyi lebyi tiyeke.

Swi lava a va munhu loyi a tiyimiseleke ku ri ku fikelela kun'wana evuton'wini i ta hluleka hi matlhelo hinkwawo swo fana na ku na vanhu vo tala lava nga na mavonelo yo hambanahambana naswona swi lava a kota ku fela mbilu nakona a kota ku a nga kwati hi xihatla hi ku loko a kwata hi xihatla a ku nge vi na ku twanana eka vanhu lava a tirhaka na vona.

Ina migangu mi miganga ya kwalaho leyi nga ta amukela swiendlakalo swa mitlangu ya matiko hinkwawo yi nga vuyeriwa ngopfu hi tindlela to hambanahambana leswi swi katsa ku ku tlakusa ntirho eka ikhonomi swin'wana i ku aka infrastructure yo karhi wo leha swo fana na tigirawundi na mapatu.

Tipulatifomo to fana na vo YouTube tin'wani vo Facebook tin'wani vo TikTok laha i tekeke swinepe swa wena kumbe tivhidiyo tivhidiyo laha vanhu va ti voneke loko va ti tsakela va va ku nyika malinyana.

Ndzi vo ndzi vona ku nga ri maendlelo ya kahle hikuva hi titoloveta swilo swo biha leswi nga ta swi leswi nga ta hi endla ku ri yi nga hanyi kahle loko nkarhi wu kha wu famba hikuva mhaka ya byalwa a wu yi khomi kahle emirini swona wu nga endla ku ri swin'wana swo tala swi nga fambi swona emirini wa hina leswi hi nga ta endla ku se hi vabya. Hi ndlela leyi a swi kahle ku ri hi fanele hi hi nwa mabyalwa mikarhi hinkwayo hikuva a yi na swi kahle.

Eka inthanete ku tlanga mitlangu swi nga khumba vanhu hi tindlela to hambanahambana naswona swi nga vanga swiphiqo swo biha leswo leswi swin'wana swa makhombo lama vanhu va nga hlanganaka na wona swo fana na ku hlaseriwa hi vukhongeri or xin'wana i ku tsakela ku teka swi swidyoho.

Hawa ndzi nge pfumeli hikuva munhu loyi a tlangaka na yena na yena a nga n'wi tivi na mina ni n'wi tivi leswi ta endla leswaku va a ti kuma a ti nghenisa eka swilo swin'wana swo ka swi nga ri kahle laha vutomi bya yena byi nga ta va ekhombyeni hikuva munhu luya leswaku pulani ya yena i yini na n'wana wa mina ndzi nge swi tivi na yena vulavula ni swi tivi swo tiva hi yena hikuva emakun'wini ka siku swi nga endleka leswaku n'wana wa mina a tikuma a handle ka yini eka timhaka leti ti nga n'wi laviki.

Ina ku tiyisisa leswaku n'wana wa wena u hlayisekile eka swivandla swa inthanete i fanele a teka magoza lama lulamiseke ku tirhisa eka swivandla hi nkarhi wa swivangelo leswi swi susumeta n'wana leswaku a tirhisa u switirhisiwa leswi swi nga kona ku endla vuhlayiseki bya yena byi nga lahleki ngopfu naswona loko leswi nga ta humelela swilo swa yena swi ta va swi olove ngopfu.

Hikokwalaho ka yini ka n'wana a nga fanelangi ku tshamela ku tlanga mitlangu leyi kambe a endla mitlangu yin'wana leyi ka a nga yi nga vi na vanhu vo tala ngopfu laha misaveni hikuva swi ta ka swi nga ri kahle or swona swi tava swi nga ri kahle ka rihanyo ra yena hikuva vanhu lava a tlangaka na vona a nga va tivi naswona ku tlanga mitlangu yo tala ku nga khumba ka tidyondzo ta n'wana ni ku khumba vutomi bya yena hikuva loko a tikuma a nga ri eka ndhawu ya kahle kumbe a tikuma a nga ri na munhu wa kahle laha bulaka na yena leswaku a hleketa ngopfu eka timhaka ta yena ta ta tidyondzo naswona a nga lahlekela hi vutomi bya yena swi ka swi nga ri ki kahle.

Mintolovelo leyi a ya ha ri kona eka minkarhi ya namuntlha hikuva vanhu vo tala loko va tshamile va ehleketa leswaku va fanele va tirhisa tiselulafoni ta vona va nghena eka inthanete va ta kota ku kuma ku tsakisiwa handle ka loko va handle ka ku tshama na vakokwani laha va byelaka switori swa vona swa loko va ha kula a va kula njhani naswona va hlangane na yini swi swi endla leswaku ndhavuko wa hina wu le ku onhakeni hikuva un'wana na un'wana na vakokwana va minkarhi leyi na vona va va le ka mhaka leyi ya xi inthanete.

Mhaka ya ku cinca ka tindlela to hlangana na ku dlayiwa ka mintirho ya ndyangu eka masiku lawa vana va tshama va ri karhi va tirhisa switirhisiwa swo karhi swo tala hi nkarhi wo tala teka switirhisiwa swa ti digital swo fana na tiselulafoni ta vona kumbe ti inthanete leswi endlaka leswaku ku hluvuka ka swilo swa ntumbuluko ni ku hlangana ka mindyangu swi hunguteka.

Eka minkarhi ya khale ni namuntlha vana lava ni lavakulu va ti vutisa ku hlangana ni ku tiyisa vuxaka hi ku tlanga mitlangu leyi kandziweke hi vathori hinkwawo mitlangu leyi yi pfuna ku tumbuluxa vuxaka byo tsaka ku dyondzisa ni ku tlhantlha vuxaka exikarhi ka swiyimo swo hambanahambana leswi swo fana ni mitlangu yo fana ni mitlangu ya ti .

Ina mitlangu yi pfuna ngopfu vana ku vuma vunghana naswona leswi swi tikomba swi e swinene eka mitlangu leyi tlangiwaka exikolweni hikuva yi endliwe hi xipano vanhu vanharhu kumbe ku tlula loko yi ri na ntlawa leswi ndzi nga swi seketela hi ku swo fana na swilo swo fana na ku hlanganyela ni ku tirhisana ka timbhoni laha mitlangu ya swifaniso yi va yi hlawuleke hi ku teka ku hlanganyela ka vanhu va ntlawa leswi swi endla leswaku vana va dyondza ku tirhisana ni ku amukela ntlhontlho ni ku pfuna van'wani eka leswi va swi va va va nga le ka swona eka swiyimo swo biha swinene.

Ndzi ta nyika xinavetiso xa vuhungasi lexi tiyisekaka ku humelela eka social media ku languta ku langutela ku koka valandzeri vo tala ni ku va tshinya ku tirhisana hi ndlela leyi tsakisaka leswi swo fana na ku sungula swo swilo swo fana na vo Tik Tok dance challenge leyi tsakisaka leyi kombaka ku tsakela ni ku hlanganyela ni ku tumbuluxa vuxaka exikarhi ka va landzeri.

Ina ndzi vona leswaku ni vana vantshwa ni van'wana a va ha tsakeli ku endla mitlangu ya le handle swinene kambe va tirhisa nkarhi wo tala eka tinqingho ta le nyongeni xo sungula ku fanele ku olova ni ku pfala ka switirhisiwa swa digital tinqingho ta le nyongeni ti ni tithelevhixini swi olovisa ku fikelela ku tlula mitlangu ya le handle swi olovisa ku tlula nkarhi ni ku engetela ku tsaka ka ku fambafamba ni ku ni ku tlula loko ku ri ni ku ya le handle.